Setso sa rona re aparang diaparo tsa mebala ya nkwe, ebile ga se di fetoge mo ka mokgwa o re aparang kwa setsong sa rona.

Nnyaa ga ke nagane jalo, diaparo tsa setso di tshwanelwa go apariwa ko meletlong ya setso fela.

Moaparo wa setso wa basadi yo ke naganang gore o montle ke wa maXhosa ke nagana jalo ka gonne mebala ya bone le masela a diaparo tsa bone ke yo montle tota go gaisa. Mebala ya bone masela a moaparo wa bone ke o ne o gaisang meaparo yotlhe.

Ee, ke nagana yalo gore diaparo tse tsa ditso di le dintsi ke tsona tse di akaretsang bana ba segompieno ka apara diaparo tse dikhutshwane tse di kaiwang di sa siamela motho wa mosadi o ka di apara. Ka gonne ba be ba latela se setso sa bona se ba dirisang sone. Goreng go le maleba gore go ka apariwa diaparo tsa go ntsha nama le matswele fa e le setso mara go be le bothata fa e seng tsa setso, bana ba na ba rotloetsa ke ditso tsa bone.

Fashion-e diaparo dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di supa setso motho ka gonne di tsholetsa dingwao le tumelo ya setso seo. Diaparo tseo tsa setso di bontsha ka fa batho ba neng ba apara ka teng go ya ka dingwao le maemo a bone mo setšhabeng, ka sekai diaparo tse di kgethegileng mo meketeng ya setso kgotsa mo manyalong. Dibaga le dilwana tsa go jaaka ditsweletsi tsa letsopa, masale kgotsa dintho tse di dirilweng ka diatla di bontsha bokgoni le boitlosa jwa morafe mongwe, gape di ka nna le tlhaloso ya semoya kgotsa ya tumelo fashion-e le mokgwa wa go apara ka bontsha maemo a a kgethegileng.

Fa mosadi a sena go nyala o tshwanetse go simolola go apara moaparo o rileng, moaparo o mosadi o nyetsweng a tshwanetseng go apara ke diaparo tse di sa ntsheng nama, a bofe le tlhogo ka tuku lesela mo tlhogong go sentse mariri ya gage e seke ya bonwa ke bo mmatswale le borai jwale go tlhompha setso. O tshwanetse go apara diaparo tse di fitlhang nama diaparo tse di sa ntsheng matswele di fitlhe nama ya gagwe go tlotla mmatswale o rratswale batho ba kwa bogadi.

Diaparo tsa setso tsa Setswana ka gantsi di dira ka letlhaka la kgomo, bojalwa jwa mmutla, letlametlo le masela a a jaaka diaparo tsa motlakase cotton kgotsa le tsela la bojang. Bogologolo baTswana ba ne ba dirisa letlhaka la kgomo, letsela la dipholo le dinku ka gonne go ne go le bonolo go le bona mo tikologong ya bone Mme le ne le tlile ebile le futhumatsa mo malapeng a serame. Go ne go dirisiwa gape masela a mmutla le go aga diaparo tse di bonolo kgotsa tse di dirwang.

Kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi e botlhokwa thata ka gonne diaparo di bontsha boitshwaro, maemo le botshelo jwa basadi mo setšhabeng. Diaparo tsa setso tsa basadi di supa boswa boikgogomoso le tlhompho mo ditiragalong tsa setso jaaka lenyalo le meletlo. Ka go apara diaparo tsa setso basadi ba tsenya letsogo mo go bolokeng le go anameng ga ditso le melao ya setso, mme ba bontsha boitlamo jwa bone go setšhaba sa bone. Ka bokhutshwane diaparo tsa basadi di tsamaisana le boitshwaro le ditumelo tsa setso, di thusa go tsenya setso mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.